Umculo onjenge-hip-hop, ungumculo ohambisana njenge, njengey'mbongi noma phecelezi i-poetry ngoba amazwi akhona asuke ehambiselana nomsindo. Mase kuthi iy'nsimbi abay'sebenzisayo azikho nzima kakhulu kuba iy'nsimbi nje ezikahle ezihambiselana naleso simo leso abasuke besisho ngaleso sikhathi. Mase-ke kuthi umculo we-electronic-i, umculo oney'nsimbi ey'hambela phezulu, iy'nsimbi zakhona ey'hambela phezulu kanye nomsindo wakhona usuka uphezulu. Mase kuthi umculo we-classical wona umculo omnandi futhi odlala minyaka yonke.

Ngingafaka amamuvi, osomahlaya, ngoba osomahlaya bayashesha futhi banamaqhinga amahle, okwenza ukuthi izithombe bakwazi ukuthi badlulele kokunye. Osomahlaya amamuvi abo ngicabanga ukuthi alula futhi ayahlekisa. Yikho ngisho ukuthi iwona amamuvi engakwazi ukuthi ngiwafaki ngoba ayashesha futhi iwona athokozelwa abantu abaningi. Inani engawabiza ngawo la mamuvi. Ngiyacabanga ukuthi amanani abantu abangakwazi ukuthi bawakhone ukuthi bawakhokhele kuyona ibhayisikobhu.

Kushintshe kakhulu ezikoleni zezemfundo futhi nazo zishintshe kakhulu. Ngicabanga ukuthi amadivayisi lawa amanje akwazile ukwenza ezemfundo zikwazi ukuba abantu bakwazi ukufunda ngezinto ey'ningi ezenzakalayo emhlabeni. Ngiyacabanga ukuthi iy'mpilo zabantu selokho afika lama divayisi kanye nemishini iyakwazi ukuthi iy'mpilo zabantu seziyashesha, umuntu seyakwazi ukuthi enze akwenzayo ngesikhathi esincane ngawo lama divayisi.

Ngicabanga ukuthi umculo osuke wenziwe i-AI uzophelelwa inhloso yokuthi abantu umculo wakhelwa ini? Nokuthi abantu laba abasuke benalo ithalente lomculo bazophelelwa isikhathi namathuba okuba bay'veze ukuthi umculo kubona uyinto enjani? Ngicabanga ukuthi i-AI iyona kungenzeka ibe yinhle iphinde ibe yimbi ngoba ingakwazi ukuthi ibhidlizwe iphinde yakhe futhi ngicabanga ukuthi kukhona ukusebenzisana okungamele kube khona la.

I-AI, noma umculo owenziwa nge-AI ngiboni ukuthi uzoshintsha kakhulu ngoba uyakwazi ukuthi ubhale ingoma manje uphinde ingoma uyidedele manje. Ngibona ukuthi umculo uzoshintsha kakhulu eminyakeni ezayo ngoba manje lo buchwepheshe buze nezinto ey'ningi ngoba manje kudala abantu kwakuthatha isikhathi ukuthi uma bebhale ingoma bayirikhoda, kwakuthatha iy'nyanga ukuthi bakwazi ukuthi banikeze abalandeli babo. Manje uma besebenzisa i-AI bazokwazi ukuthi umculo wabo usheshe ufinyelele kubalandeli babo.

Izingoma ezinye zike zuke zithi uma zidlala, zitshengise ukuthi kwenzakalani esizweni sakhile, futhi ezinye iy'ngoma zisuke zikhuluma kanye ngqo naleso simo esisuke zenzakala ezweni lapho kusuke kuney'nkinga khona. Umculo uyakwazi ukuthi uma udlala udlale isithombe osibonayo nawe ukuthi le ngoma isho into eyenzakalayo futhi okuyiyona yona. Ngiyacabanga ukuthi abantu abasuke bebhale umculo basuke bekwenziwe uphenyo ukuthi ingoma ihambe kanjani ukuze ifinyelele kubantu ukuze bakwazi ukuthi ingoma ibathinte nabo.